Dipina tse e leng gore di a opelwa kwa gae ga go na le moletlo, ke mogale o rata mabele le ngwao ya rona. E nna ke e ratang tota ke ngwao ya rona e ntira gore ke nne motlotlo go nna moTswana, ebile e ntirang gore ke rate setso sa rona go feta.

Thuso ya ga mme mo lelapeng e botlhokwa thata, mme gantsi go tlhokega mosadi kgotsa molekane wa mosadi go abelana maikarabelo. Go tshegetsa maikutlo le go diragatsa ditiro tse di tlaleletsang mmogo le tse di bolokang maikutlo a lelapa.

Moaparo wa basadi go ralala ditso ga se fela ka ga fashion-e mme ke sediriswa se se maatla, sa go tlhagisa le go somarela boitshupo jwa setso le boswa.

Ngwana o tshwanela go ya kwa sekolong sa setso ga a na le dingwaga tse di lesome le botlhano, gonne o tlhaloganya dilo ga a le mo dingwageng tseo.

Go somarela setso go botlhokwa thata gonne go thusa go somarela boswa jwa setso, jo bo botlhokwa mo go tlhaloganyeng histori ya batho, boitshupo, le tshwaraganyo ya leago. Ke itse ditso tse di lesome le bongwe mo Aforika Borwa.

Dipuo tsa Setswana di bontsha boitshupo jo bo farologaneng. Le fa go ntse jalo, puo e sala ele maatla a kopanyang, a a bolokang dingwao, a tlhalosa mekgwa le go nonotsha dikgolagano tsa setšhaba. Go falola ga yona ikaegile ka go leka-lekanya, go tlwaela, le maiteko a go e somarela ka bongwe.

Dikgotlhang di tswa mo go leka-lekanyeng, go somarela setso le boitshupo jwa segompieno, go amogelwa ke batho, go dirisiwa le go fetoga ga fashion-e ka bo yone.

Puo ga se sediriswa sa tlhaeletsano, mme fela ke sejana se se tshelang sa setso le boitshupo. Go e sireletsa le go itlhokomela go sireletsa boswa jwa setso le go rotloetsa kutlwano ya baagi. Fa go latlhegelwa ke yona nna go tlisa dikgwetlho tse di botlhokwa, mo go tsheleng ga setso le boitshupo jwa motho ka namana.

Kgopolo ya Setswana ya botho e tseneletse thata mo filosofing ya botho. E e gatelelang gore botho jwa motho bo lemogiwa ka dikamano tsa gagwe le ba bangwe. E e tlhagiswang mo polelwaneng e reng motho ke motho ka batho. Pono eno ya lefatshe e bopa botshelo jwa lelapa le dikamano ka go rotloetsa mekgwa e e jaaka bopelonomi.

Mmino wa setso, mmino, le tiro ya diatla di bontsha setso le hisitori ya setšhaba ka go akaretsa boitshupo jwa yone. Ditumelo, mekgwa, le dikanelo tsa hisetori. Go somarela gape, go akaretsa go kwala, le go boloka dipina, dikgang le ditiro tsa diatla go bolokwa botlhokwa jwa tsone mo metlheng ya segompieno. Fa di platform o tsa digital-e le di phapanyetsano tsa setso di rotloetsa temogo le kananelo ya lefatshe lotlhe.